Kubalulekile ukolukela esibhedlele kuba esibhedlele uphathwa ngumntu okufundeleyo cakasana oku. Izibhedlele ziyaqinisekisa ngococeko emva kokwalusa. Uyehla umngcipheko wosuleleko lwe-HIV okanye ezinye izifo zangaphantsi.

Nandipha mntwanam, awukwazi nje ukusiyeka isikolo, isikolo sisitixo sobom. Xa unemfundo unelifa. Awukwazi ukuliyeka ilifa lakho liphucuke ezandleni. Ukukhulelwa akuyonto intsha, ayiqali ukwenzeka kwaye ayigqibelisi ngawe. Hlala apha esikolweni ufumane umntwana wakho uqhubekeka nezifundo zakho, wakhe ikamva elingcono ukuze ngomso ube ngumntu phakathi kwabantu.

Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa ikhondom xa kusabelwana ngesondo kuba ikhondom inqanda ukosulelana ngezifo zangaphantsi. Ikwanqanda ukukhulelisana okungahlelwanga.

Xa urhulumente enokuthi andise ulwazi efundisa ngoxinzelelo lwengqondo okanye andise indawo apho kufumaneka khona unyango ngaphandle kokunyhashwa kwamalungelo abantu okanye asondeze oonontlalontle ukuze bakwazi ukukhuphela abo banoxinzelelo lwengqondo.

Thandolwethu mhlobo wam, ndikucebisa ukuba ukhe uye ekliniki ukuze uthethe ncakasana noonontlalontle abajongene nentuthuzelo yangaphakathi. Unoxinzelelo lwengqondo, bazawukwazi ukuthetha nawe kule meko. Ndiyaxolisa Thando ngokushiywa kwakho ngumzalikazi wakho, uxolo sithandwa sam.

Bantwana bam, apha ebomini akukho nto ibaluleke njengokumazi omnye umntu, uzibeke phambili imfihlo zakhe, uyazi into elungileyo nengalunganga. Phambi kokuba uthethe nantoni ngomnye umntu, khayicinge xa ibithethwa ngawe ibinokungena njani kuwe. Mhloniphe umntu ngoba awumazi ngomso uza kumdinga njani. Mthande umntu, kunjawunjoku umcingele. Cinga phambi kokuba uthethe ngomnye umntu.

Ntombazana encinci, mxelele umama wakho ukuba ndiza kumngenisa kwigumbi lokuhlola kwaye uza kungena naye ukuze umtolikele. Ndiza kumphakamisa ngokwam, ntombi yam. Mxelele ukuze ayiqonde into ezakwenzeka kuye.

Kakade ezi zikhonyo zihleli ziza kusetyenziswa ebantwini. Kumele zivavanywe ebantwini ukuze kubonwe ukuba ziyasebenza. Mna andiboni nto imbi apho.

Nokuthula mmelwane wam, ndiyayiqonda ukuba imimoya emdaka ikhona kodwa kule imeko yalo mntwana uxhuzulayo, khawukhe uthembe ikliniki okanye ugqirha ukhe umse kuye amvavanye. Kusenokwenzeka umntwana udinga uncedo lokuqala. Ndiyakucela mmelwane wam.

Urhulumente ufanele ukuba afundise oonesi ngokukwazi ukuba nemfihlo phakathi kwabo nesigulani, ngoba oonesi bayakwazi nje ukuvele bakhwaze ngeengxaki zabantu phambi kwabantu. Aba bantwana ukuze bakwazi ukuthetha noonesi bekhululekile, kumele ukuba oonesi bafikeleleke kubo.

Ngokuthi usele amayeza wakho ngohlobo oyalelwe ngalo ngugqirha. Ungaveli utyice nje na phina apho kukho abantu. Uyazi ukuba xa ukukhohlela uyazikhusela uzifihle kangangoko.

Inyaniso kukuba imfundo iqala ekhaya. Ukuba umntwana akayifundi ekowabo into yokokuhlonipha abanye abantu, awukwazi uthi ungumntu omtsha uhlale phantsi kube kume ixhego okanye ixhegwazana phezu kwakho. Umntu osindwa ngumntana, uma njani phezu komntu omtsha ehleli phantsi? Ezo ingaziingcinga zam.

Kaloku indlela abantu abaphatheka ngayo ekliniki ingumcelimngeni. Ekliniki uyakwazi ukuhlala imini yonke kanti awuzukuncedakala. Abantu abadala bayadinwa ke zezo nto. Yiloo nto ufumaniseka ukuba nganiba bakhetha kwa ukungalufumani uncedo ngoba badinwa yindlela abaphetheka ngayo kwiikliniki zaseMzantsi Afrika. Okanye sebe yile ufumaniseke ukuba bayandlandlathekiswa.

Bantwana bam, yiyekeni le nto niyenzayo. Uthi ukuze abone, asebenzise le ntonga, mhlonipheni kwaye nibahloniphe abantu abaphila nenkubazeko. Yazini ukuba abantu abafani kodwa kunjalo nje, kufuneka behlonitshiwe.

Nokwanda, umntwana kusenokwenzeka ukuba akathakathwanga. Khawuthathe umntwana umse kwiziko lempilo, akhe ahlolwe ukuba akanasifo sokuxhuzula na ukuze aqalise ukufumana khona uncedo nonyango.

Mzala wam, Lilitha, kubalulekile ukuba ulandele lo mntu ungaphakathi kuwe obizwa ngokuba yi-inner voice. Uza kuthetha nawe ngqo ukuba kufuneka kwenzeke ntoni kuwe. Apha ebomini kukho ixesha lokuba sehlelwe zizinto ezimbi, ayithethi ukuba singcolile loo nto kodwa ithetha ukuba amaxesha ayohlukana.

Esibhedlele woluswa ngabantu abakufundeleyo oko. Kuya qinisekiswa ngococeko. Izinga le-HIV liyehla.

Ndingabuza kophethe ikliniki ukuba kwenzeka ntoni kanye ngamayeza. Emva koko ndibhalele umphathiswa wezempilo ephondweni ndimazisa ngento ekumila kunje.

Tatomncinci, kubalulekile ke ngoku ukuba uzivulele umbutho ukwenzela ukuba xa unokwehlelwa kukubhubha, ukwazi ukuzingcwaba. Uze uzibekele imali ebhankini ukuze ube nemali eza kujonga ukwenzela uba ukwazi ukuzithengela nokutya xa ukudinga.

Kufuneka ungabi ngumntu onentliziyo ebuthathaka, ungakuthandi ukulila. Ube nentliziyo entle eyamkelayo, ubathobele abantu.

Kukuba iinkonzo zithathe zisiwe ebantwini, ingakumbi emaphandleni. Kuyafuneka kubekho noba ziimobhayili kliniki, ezijongene ncakasana nekhensa ukuze abantu bakwazi ukuvavanywa kwangethuba. Xa kunofundiswa abantu ngesifo somhlaza, abantu bangazivavanya bengoyiki.